Ha o amohelwa lelapeng le letjha, o ikutlwa o thabile haholo hobane o tlo ithuta meetlo ya lelapa leo le letjha. Mme o ithute le ka moo ho etsuwang dintho ka teng. Mme o tlo kgona ho le hore o tlo thaba le hore le hobane o tlo dula le molekane wa hao. Mme le tlo kgona hore le iketsetse lelapa la lona le lona.

Hangata ngwana ha a tiiswa hore a ska kenwa ke moya o mobe. Batho ba baholo ba rokela seboko. Mme ba tlotse ngwana ka letsoku, ha ba qeta moo, ba mo kenye kgwetsa hore a tlohe a bolokehile.

Mabaka a kopanelo ya setjhaba. Nna ke wa sebedisa haholo hore ke ithute ka meetlo ya batho ba bang. Ke ithute ka hore setso ka setso sa batho ba bang. Hore eng sa batho ba bang di etsuwa jwang. Mme ee ke dula haufinyana le mabaka ao a kopanelo.

Ke nahana hore lebollong la banana, ho rutwa banenyana hore e be basadi le hore ba tsebe dintho tse ding tseo basadi ba di etsang ha ba ntse ba hola. Banana ba ya lebollong ka hore ba batla ho ithuta dintho tsa setso sa bona. Ka hobane hangata lebollong ho ithuta setso le hore batho ba kgale ba ne ba etsa dintho jwang.

Ee, bophelo ba ka bo tsamaisana le mokgwa oo wa ho phela. Hobane ke se ke tlwaetse bophelo boo bo jwalo. Mme ka hobane ke holetse sebakeng sa bophelo boo bo jwalo. Ke se ke tlwaetse ho e leng hore ha ke le sebakeng se thotseng, ke utlwa ho le bodutu hoo ekareng ha hona batho ba dulang moo.

Tjhe, ha ke na setswalle le mefuta e fapaneng ya merabe motseng wa heso kapa mosebetsing . Mme bohlokwa ba ho ba le motswallle wa mofuta o fapaneng wa morabe ke ho ithuta dintho tse ngata haholo ka setso sa bona. Mme le ya rutana hore setso se itseng se tjena le se itseng se tjenana.

Hangata nna ke ke bone batho kapa matona, baeletsi le barena ba ye ba le ntho e le nngwe eo ba dumellanang ka yona. Moo marena a sa tleng ho tlo kgona hore ba tebele, baeletse ka lebaka la ho se utlwane.

Ke bona ntho ena e ka rarolleha ka hore batswadi ha ba arohana, ba lokela hore ba buisane hore mang o tlo etsa eng, mang a etse eng. Ba thusane jwang ka ho hodisa ngwana bo.

Ee, eo ke bona e santsane e le ntho e etsahalang, e hlokehang hobane e thusa ka hore ka le leng o fumane mme a qala maka hore ngwana ke ngwana lelapa le itseng, ngwana e se ngwana lelapa le itseng. Ho tholahale ngwana a ha se a le moholo ngwana ha se ngwana wa lelapa leo. E thusa haholo ntho eo hore lelapa le kgone ho tseba ngwana bona.

Hore ngwana a tle a kgone hore a tsebe hore o tswa lelapeng le feng, ke hore ngwana a bolokehe.

Ha lelapa le sena tjhelete ya ho reka nku ha ba lokela hore ba kope thuso bathong ba bang hore ba kgone ho fumana tjhelete ya nku hore mofu a kgone ho hore a hlajelwe nku e ntjha. Mme a fumane lekoko le letjha. Hoo ho ka hoo ha batho ba nkile lekoko la nku e hlajuweng kgale, hoo ho ka halefisa mofu haholo.

Tjhe, ha tjhe ha ke soka ke kopana le content creator e phehang dijo tsa setso ka tsela ya sejwalejwale. Hobane hobane ke ile ka kopana le motjha ya ntseng a pheha moroho ka mokgwa oo o ntseng o phehwa ka tsela ya kgale. Le papa ya lephoto ka mokgwa oo o nontse o pheha ka tsela ya kgale. Ka mokgwa oo, e ne e ntseng e phehwa ka tsela ya kgale le dijo tse ding tsa setso le dino tsa setso.